Ndicinga ukuba eyona nto ingakhusela iinkukacha zabathengi kukuba kwa iimfonomfono esizisebenzisayo zikhuseleke, apho zinokhuseleko lomntu lomthengi elodwa apho lizawunida into ekufana nephasiwedi ukuze kudibane iinkcukacha ezithile, ukuze umntu afumane iinkcukacha ezithile. Ukuba sikhusele iimfonomfono sikhusele nee-softwares ezithi zisetyenziswe ngabathengi.

Hayi tata, subasahlupheka kakhulu ngale nto yenzekileyo, ii-DVD ngoku azisafani sisetyenziswe. Ikhona u-Netflix, ukhona uYouTube, apha endlini sinayo iWi-Fi yokuba siye sibukele iifilimu. Singazijonga, sizifune siyifumane le filimu uyifunayo, akho ngxaki.

Bakhona abantu abangafanelekanga bafikelele kwiWi-Fi yoluntu yasimahla eMzantsi Afrika. Ngabo banayo imali mhlawumbi ke bazizigwili abangalufuniyo uncedo, abahluphekileyo. Nditsho oku ngoba iWi-Fi ngamanye amaxesha iyabiza, abo baye bahluphekileyo baye bangakwazi ufikelela ekubeni bayithenge babe nayo. Ngoko ke abona bantu funeke bakhethwe bucala ukuba bangayifumani ngabo bakwaziyo ukuyibhatala.

Mna ndingabukela oko ndinokubukela ngelo xesha ndisalindile ukuba oku kustrimishwayo kuvele. Ndingalinda ngokwenza enye into okanye ngokubukela enye into.

Ukuba ibe kanti ndiye ndayilibala ukuyazi iphasiwedi, ndingacofa ku-forgot password okanye ndinikwe ii-options zokuba ndikhethe ukuba ngeyiphi entsha iphasiwedi endinokuyiseta.

Ndingavula i-router le pha emva ukuze ndibone ukuba iphasiwedi ngeyiphi, ikhona na. Iyathanda uba khona pha emva xa uyivulile i-router yakho.

Iidatha eziphelelwa lixesha ziyasokolisa kakhulu ngoba ithetha uba linciphile ixesha apho unosebenzisa ngalo idatha ukungena kwi-intanethi nakwezinye izinto ezifuna idatha. Andiyikhuthazi ngoba mhlawumbi ufumane eyeyure okanye eyosuku ngelo xesha ibe ininzi , ngamanye amaxesha iye ishiyeke ze xa iphelile iyure okanye olaa suku nayo ibe kanti iyaphela ngenxa yokuba kudlule ixesha.

Olona hlobo lomculo ndingathanda lidlalwe kwitheko lam ngumculo wejezi. Umculo wejezi umnandi, unazo neendidi ngeendidi kwaye ndiyawuthanda kakhulu.

Okunokwenziwa ngumntwana wam kukuba aye kwelaa gumbi lineWi-Fi esebenza ngokugqibeleleyo ukuze akwazi loo nto afuna uyenza ibe kanti yinto ekhawulezileyo, koko ke endingaye ndimcebise ngako. Ngoba ngelinye ixesha ayikho into onoyenza ngoba i-signal iphezulu kakhulu kwelo gumbi lithile.

Uninzi lwabantu abasezilalini ngabantu abangaphangeliyo, noba bayaphangela iba ngamatorho angabhatali kakhulu. Ngoko ke idatha kubo yinto eye ixabise kakhulu, ixhome ngokwexabiso, ngoku ke bangakwazi ukunxulumana, abakwazi ukube ukuye bayithenge rhoqo.

Abona bantu kufuneke babe neWi-Fi esimahla ngabona bantu bahluphekileyo, hayi izigwili okanye abantu abasebenza ezindaweni abaye bafumane imali okanye umrholo ophakamileyo.

Ndingathanda idatha isebenze kwiifowuni noba zintandathu ngexesha linye.

Mnakwethu, mna ndingakucebisa ukuba uye uthathe iWi-Fi ene-VPN ngokuba akukhuselekanga usebenzisa idatha okanye iWi-Fi kawonkewonke, umsebenzi wakho ungalahleka ungawazi apho ukhoyo. IWi-Fi kawonkewonke ayenzelwanga ukuba abantu basebenze umsebenzi wabo ofuneke ube sesikweni, kodwa bafuneke iWi-Fi kawonkewonke yiWi-Fi yokuba abantu mhlawumbi bangene kwi-social media not benze umsebenzi osiriyasi.